Imvamisa ukuthi abantu abakhubazekile thina esingakhubazekile, sibathathisa njenga abantu abangafani nathi kanti bayafana nathi. Sike sabe ukubabuza noma ukubakhulumisa ezinye inkuluma ngoba singazi ukuthi bazoyithatha kanjani. Kanti abeve bekujabulela ukukhulunyiswa njengomuntu nje ongenalutho. Mina ngingenza njalo, ngingabakhulumisa nje ngibathathe njengosisi nobhuti engikhule nabo. Ungaboni ukuvala amehlo, ungaboni ukuthi, hhayi yebo impela ukhubazekile kodwa usewumuntu nawe uyafisa ukuphathiswa njengo muntu.

Emakhemesi kukhona isitshana esithengwayo esibhaliwe iy'nsuku zosuku. UMsombuluko, uLwesibili, uLwesithathu. Ngingamusiza ngokumthengela leso ngimufakele kahle amaphilisi akhe, ngiwabeke njalo eceleni kombhede. Ukuze azobona ukuthi hhayi namhlanje ileli ngilithathile ileli ngilithathile, izolo ngikhohlwe ukuthatha leli ukuze azokhumbula kahle.

Inkinga ila maphilisi abawathola emakhemesi ey'nyanga ezintathu. Mina ngingathi kungangcono ukube odokotela nonensi emaklinikhi babanikeza amaphilisi angaphansi kwey'nyanga ezintathu. Ngoba mase emaningi kakhulu kuba lula ukuthi umguli athathe amaphilisi ayeqile ngosuku.

Kudingakala uhlelo oluzohlanganisa ukholo lwabeZulu, amaXhosa, umSuthu, ngoba isintu sabantu asifani. Kepha kudingakala uhlelo oluzohlanganisa wonke amasiko. Wonke umuntu azovumelana nawo kube into eyodwa.

Kungayinto enhle kakhulu ngoba kwesinye isikhathi umuntu usuke engaguli ngoba edinga umjovo noma amaphilisi. Kusuke kudingakala umuntu owumthandazi, oyisangoma noma oy'nyanga. Ukuze abone ukuthi ngampela ngampela lo muntu, ukugula kwakhe ujule ngakephi kepha ngampela lokho kungasiza kakhulu.

Kuyingozi ngoba umuntu angagcina eseshona ngokuthatha into engahloliwe. uyithatha njalo ngoba wena ufuna ukwehla kanti isikulimaza ngaphakathi izinsa, inhliziyo, yimbambo. Kube sekuphela ngawe ngaphakathi.

Okungasiza ukuba uhlanganisa abazali nabafundi kufike ocwephesho kwalo mkhanka bakwazi ukuchazisela kahle abazali nabafundi behlangene bonke. Ukuthi ubungozi bokucindezeleka nokukhathazeka kangakanani. Ngoba kube inkinga ukuthi ingane yona izokwazi ukuthi inayo le nto kodwa umzali angayazi ukuthi ichaza ukuthini.

Emakhaya alukhu ulwazi oluningi lwey'nkinga ey'nje. So lungasiza ngampela ukuthi iy'ngane zithole lolu xhaso ngoba ingane ingagcina isibonakala njengo muntu ongalaleli. Kube engathi iyona engathandi ukufunda noma engazwani namabhuku esikole. Kanti inkinga ijule kakhulu.

Singazizwa singenamandla ngoba izothi ibheka into eyodwa kube kuqhamuka okunye. Uzothu ulapha lokhu kanti nanku okunye kugcina sekukuningi kakhulu, alahlekelwe ithemba.

Indawo yangasekhaya inemoto yeziguli, isondelene kakhulu neklinikhi nesibhedlela. Iyawenza umehluko ngoba kusondelene kakhulu uma kukhona noma kuba khona isimo esiphuthumayo kakhulu. Iyashesha ukufika imoto yeziguli imthathe ogulayo amuyise eklinikhi noma esibhedlela.

Ngingamkhumbuza ukuthi ukuba ne-TB akuchazi impilo yakhe isiphelile. Angalapheka, aqhubeke nempilo yakhe kunalokhu futhi angaqhubeka nempilo yakhe esengcono kunakuqala. Kodwa kumele athathe amaphilisi akhe ngesikhathi esifanele.

Ukuqinisekisa ukuthi emabhilidini zikhoda iy'ndlela njengamabhilidi aney'tezi. Abantu abakhubazekile babe ney'ndlela zabo ezokwazi ukuthi bakwazi ukuhamba zingabaphazamisi. Bazizwe nabo ukuthi basakwazi ukuzenzela izinto ngokwabo.

Kuvamisile ukuthi abantu besilisa babibona abashona kuqala. Abantu besilisa bayabopha ey'nhlizweni yabo ngoba kukhona le nto ethi, indoda ifela ngaphakathi. Mina ngingathatha leli thuba ngiqinisekise ukuthi abantu besilisa baba nenhlangano yabo yokuthi bakhulume ngezinto abayi bophile eyinhlizweni zabo. Yebo, umuntu wesilisa kufana aqinile kodwa nabo babantu ekugcineni nabo kumele bazinakekele, bazijabulise.

Makhelwana asive sinenhlanhla, asive sibusisekile ukuthi umtholampilo wethu unodokotela abaphezulu. Koni impela nje iklinikhi lamahhala kodwa odokotela bayasebenza ngoba ingane le yamama lo ohlala le ezansi. Wagwaza kawu-five amanxeba, awu-five amahlanu amanxeba makhelwane. Kodwa namhlanje iyaphila ngathi akukaze kwenzeke lutho, bayasebenza onesi nodokotela balaphaya.

Inkinga yasemakhaya ukuthi imigaqo yakhona ayikho ezingeni eliphakeme. Kepha kuthathi isikhathi sokuthi amaphilisi nemijovo ifike ngesikhathi esikade sadlula, kepha kungangcono ukuthi imoto efikayo ifike nenani eliningana. Mewukuthi ngeviki kufika imijovo ewu-ten kufike imijovo ewu-fifthy ikona okuzosiza ukuthi ingasheshi ukuphela imithi yabaguli.

Malume uBheki i-TB ithinta iy'ndawo ey'ningi emzimbeni wakho njenge sifuba, amaphaphu, isisu ugcine ukhishwe isisu. Uyakhwehlela, ukhwehleli igazi awudli ngisho sikhumba sakho siyoma kube ngathi unama-ulcer futhi ugcine ube nawo ama-ulcer. Siyingozi ngampela ingakho kumele amaphilisi athathwe, i-treatment kumele ilandele njengoba injalo.